Into endenza ndicinge fanuba ibhasi ikhuselelekile kunetekisi kukuba udrayiva uba mnye kwitekisi kanti kwibhasi baba babini oodrayiva. Uthi omnye xa ethe wadinwa udrayiva webhasi omnye aye athathe iintambo kulo sele ediniwe. Kanti kwitekisi udrayiva uba yi-one xa kuhanjwa indlela ende akufani . Yiyo loo nto ndicinga fanuba ibhasi ikhuseleleke kakhulu kunetekisi.

Ndicinga ibhasi eneedekha ezimbhini ayikhuselelekanga kanti enedekha enye ibhasi ikhuseleleke kakhulu. Eyona nto endenza ndibe nezi ngcinga kukuba ibhasi eneedekha ezimbini iba nobunzima kakhulu kuna le ibhasi inedekha eyi-one, kunale ibhasi inedekha enye. Yiyo loo nto ndicinga uba fanuba ibhasi eneedekha ezimbini ayikhuselelekanga ukodlula le inedekha eyi-one ngenxa yabunzima bayo.

Kule meko ndingacacisa kuba kaloku noko noko nabaqhubi aba bamabhasi bazobona ukuba noko lo mntu lo siyamazi, sisitopu sakhe sokugibela ibhasi esi. Ndicelise ndicele uxolo ukuba ndilibele le nto nalena, ndiyilibele endlini ngengomso ndizokwenza kangangowawo andiyilibali futhi .

Ndingathetha nomqhubi webhasi ndive kuye ukuba ndenze njani xa, ndingamxelela uba ndikule meko, ndikule meko mqhubi ndicela uncedo. Kufunwa amakhadi ebhasini kanti mna ndinemali. Ndimcacisele ke umqhubi lo webhasi andincede ngendlela endingenza ngayo ke ngoku ukuqhubeleleka phambili ndikwazi ukugibela ibhasi.

Xa ndimcebisa ndingamxelela ukuba iibhasi ezikhona azifuni mali zifuna amakhadi, ubhatala ngekhadi awubhatali ngemali. Ndingamxelela ukuba izinto azaziyo uba uzawuzidinga ukuze akwazi ukungena kulaa bhasi angazilibali azipakishe kwangoko. Ndingamxelela nje loo nto, ndimxelele nexesha lebhasi efika ngalo esitophini.

Ukuba ndingumntu oqhele ukukhwela ibhasi ekuseni ndisiya emsebenzini, ibhasi xa ingakhange ikwazi ukulibamba ixesha ndingaxela kwangangoko emsebenzini wam ukuba ndizawufika ngexesha elingaqhelanga ukufika ngalo okanye ndizawufika emveni kwexesha lokufika emsebenzini ngenxa yesizathu sokuba ibhasi yam ayikwazanga ukufika kwangexesha. Ndixolise ukuba ngeke iphinde yenzeke le nto, ndizozama noko ukuba ndithethe ndazi izizathu zokuba angakwazanga ukulibamba ixesha ngolu suku lanamhlanje.

Xa ingakhange ikwazi ukulibamba ibhasi endiqhele ukuhamba ngayo kwaye ilibamba ixesha, ndingafowuna ndibuze kumqhubi ukuba ingaba indawoni na ibhasi. Xa engafumanekanga umqhubi ndingafowunela emsebenzini kwabangasentla kunam ndibacacisele ukuba andizofika kwangexesha emsebenzini ngenxa yesizathu sokuba umqhubi webhasi akakwazanga ukufika kwangoko, kodwa ndizawufika emsebenzini nangona nje ixesha endidla ngokufika ngalo ndingazokulenza. Kwenzeke ndithi ndifika emsebenzini bandazi ukuba ibhasi ifike, ayikwazanga ufika ifike emveni kwexesha yiyo loo nto emsebenzini ndizofika seliphelile ixesha ebefanuba ndifike ngalo.

Xa zingasekho izitulo ndingazama nakangakanani ukuba ndime ngeenyawo kaloku ngoba nje umsebenzi ndiwudinga. Xa umsebenzi ndiwudinga kuzawufuneke ndime ngeenyawo ndicele ukuba ndicela ukuma ngeenyawo. Ngoba kaloku kufuneke ndifike kwangexesha kulowa msebenzi kuba kaloku le nto yofika emveni kwexesha seyiyandiqhela kwaye andifuni kulahlekelwa ukuphela kwawo.